Mekgwa e e tlwaelegileng e e dirisiwang ke batho go anamisa dikgang tse seng tsa boammaaruri ke social media e bong Facebook, WhatsApp, Twitter le TikTok. Mekgwa ena e dirisiwa ke batho go anamisa dikgang tse e seng boammaaruri ebile e tsamaisa dikgang ka bonako jo bo makatsang.

Ee, go na le mekgwa e e ka dirisiwang go thusa go tshegetsa dipuo tsa Aforika Borwa jaaka Google Translate. Google Translate e thusa go fetolela dipuo tsotlhe go dipuo tse dingwe le dingwe bokai, o ka dirisa Sekgowa go fetolela go Setswana kampo puo e nngwe le e nngwe. Ka mantswe a mangwe tiriso ya AI e dirisetsa for dilo tsotlhe mo lefatsheng.

Ke akanya gore thekenoloji e jaaka AI, VR kgotsa five G e ka rarabolola bothata jono ka mabaka a e leng gore AI le VR kgotsa five G e tlisa dithulaganyo tsotlhe gaufi le batho mme batho ba kgona gore e kwale sekgala sa batho botlhe. O kgona gore o le ka mo South Africa mme o a itse dikgang tsa kwa Botswana ka lebaka la di-technology.

Ee, ke motho wa go mamela seromamowa. Lenaneo le ke le ratang thata ke lenaneo la mo mosong la mo Motsweding FM. Mme di bua ka dikgang tsotlhe tsa mo South Africa, dikgang tse di diragalang le tse di diragetseng le dikgang tsa sešweng le mmino wa sekeresete.

Didiriswa tsa go fetisa tshedimosetso di lebana le kgwetlho eno ka gonne di fetisa moya. Dingwe le dingwe di na le puo ya tsona, ka mokgwa oo tshedimosetso e fitlhelela batho ba ba farologaneng ka mokgwa o o botlhofo mme molaetsa o a fitlha ka matshwanedi.

Ke data ya di-gig di le fifteen tsa bosigo le motshegare mme ke tla itumela ha e ka tsena mo founung ka letlha la di twenty e ka intumedisa tota.

Thekenoloji e golang e ka thusa baithuti ba ba nang le bogole kgotsa ba ba tlhokang thuso e e kgethegileng ka mabaka a a rileng. Thekenoloji e kgona go fitlhelela gotlhe mo o leng ka sekai, le kgona go join-a online gotlhe mo o leng teng ka data o kgona gore ga o le moithuti o sa boneng o kgona go mamela o bue le khomputara mme e go arabe o kgone le go bala ka mokgwa o, go ithuta go nna botlhofo tota.

Company e ke e tlhophileng ya diteišene ga e dire sentle ka mabaka a a latelang. Ga o batla metshameko e bapatsiwe yotlhe o tshwanetse o a duela madi a a fetang a o a duelang mme ka ntlha e ke akanya go dula le bone ka lebaka la gore dikhamphane tse dingwe e tsentse ke lebelela le bone ntse ba dira fela jalo. Ka jalo ntse go tshwana fela le ga ke ba tlogela ntsi ke ile go kopana le yona e e tshwanang le e ntse ke na le yone.

Mosola wa Wi-Fi ke gore kopanya lefatshe ka bophara. Wi-Fi e tshwere maphelo a rona, mogala wa letheka, inthanete, ditaba le mefuta ya dilo tse di farologaneng. Wi-Fi e tshwanetse go tswelela pele le ga motlakase o seo, ka lebaka la gore re kgona go dirisa di WhatsApp le di-social media. Re kgona go dula re le mo dinakong ka ditaba tsa lefatshe ka lebaka leo motlakase ga o kgaotswe Wi-Fi e tswelele.

Mafaratlhatlha a tlhaeletsano a fetotse dikgang ka mokgwa o re di balang ka gone ka gonne dikgang tsa gone ga di a batlisiwa ebile ga di na bo nnete tsotlhe. Motho fela ga a utlwa dikgang o setse a di fetisa a sena bonnete tsa gore a ke tsone kampo ga se tsone. Sekao, mo malatsing a a fitileng go ile ga nna le badira dikgang ba ile ba timelel mme modira dikgang mongwe o ne a botsa lepodisa ko tirelong ya lepodisa le lengwe ba losika ba ise ba itse ka kgang e, mme ba na sa netefatsa le gore a kgang e ke nnete kgotsa ga se nnete.